Mfumo wu nga va pfuna hi swa timali leswaku bolo ya vona yi ta khuluma na yena yi ta fana na ya le matikweni laman'wanyana va na vuswikoti na vona kambe va shota hi swa timali.

Mintlangu ya vana yi fanele leswaku yi va na tinsimu leswaku vana na vona va ta va na matimba yo tlanga kumbe loko mitlangu ya vana yi nga ri na tinsimu vana a va vi na ku tsakela ku ya mahlweni na yona.

Xivuriso lexi ndzi xi rhandzaka swinene hi lexaku hambi u famba enkoveni lundza ri ta vonaka leswi kotaka ku ri leswi swi endlaka i ku vanhu va nge swi tivi swi ta hela swi tivekini.

Mintlangu ya pfuna swinene vanhu la va ngana tingana vo tala vona ti tshunguriwa hi ku va va tlanga na van'wanyana mitlangu ya pfuna swinene vanhu vo tala se nga ri hava tingana hikwalaho ka mitlangu va kota no vulavula na vanhu emugangeni ya vona.

Xipano lexi mina ni xi rhandzaka a ni ta va hlohlotela hi ndlela leyiwani leswaku hi ta xi seketela xi ya mahlweni byi nga herisiwe a ndzi ta va kambisisa leswi va swi endleke malembe ndzhaku leswi va nga humelela na swilo leswi va nga swi wina.

Xivutiso xo sungula lexi a ndzi ta vutisa xona hileswaku u titwa njhani i ku va a karhi a tlangela xipano xa cricket xa Afrika-Dzonga xa vumbirhi va ta sweswo u titwa njhani hikuva a karhi a kota ku famba na tiko hinkwaro a karhi a tlangela xipano xa Afrika-Dzonga.

Mintlhontlho lowukulu lowu nga kona leyi va vanhu va langutisa mitlangu liya a va hakelaka mara ende leswaku loko u n'wi ka u nga humi loko va wisa goal lomu leswi vona futhi.

Vana va vanhwanyana khale a va tlanga mitlangu ya manghezi na mitlangu ya .

Ndzi nga tsalela xipano xa ntlangu wa bolo ya milenge hi va byela leswaku ha ti nyungubyisa hi vona na leswi va tlangisaka swona masiku lama swa yi tsakisa swinene.

Mintlangu leyi nga hlanganisaka vantshwa laha tikweni mitlangu wa bolo ya vanhu va xinuna na ntlangu wa netball wa vanhu vaxisati.

Xipano lexi ni xi nga ku heta swamitlangu i xipano xa Orlando Pirates lexi hi xi phikizanaka i mitlangu ya bolo ni xi rhandzela ku ri loko naha kula a ndzi vona xi ri karhi xi wina swi ntlhontlho.

A ni ta hlamusela na byona leswaku mitlangu ya pfuna swinene ka nkarhi ya xikolweni eka mitlangu yi katsa vutiolori ene vutiolori byi nga kona swinene eka vadyondzi.

Ntlangu lowu ni tsakelaka ku wu hlalela i ntlangu wa bolo hikuva milawu hinkwayo ya bolo na yi tiva ene na swi tiva ku ri ku endleka yini loko ni langutile.

Na tsaka ku tlanga mitlangu yi ka inthanete na vanhu van'wanyana hikuva swi endla leswaku ndzi vona ku tlula miri bya n'wina ku ri ndzi nga swi fika kwini.

Ndzi nga va hlohlotela ndzi va byela leswaku a kuma xiyimo lexi xi nga hlulekeke hambi wo va hi karhi hi hluriwa ni ti-goal to tala hi nga kota ku vuya hi tlhela ya hluriwa eka ntlangu wolowo.

Ku humelela loku ku endla leswaku ndzi titwa ndzi ti nyungubyisa hikuva Afrika-Dzonga swo endla leswaku ndzi rhandza ntlangu lowu wa rugby.

Ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka swinene i ntlangu wa bolo ntlangu wa bolo mi kule ka yo karhi wu landzeleriwa swinene loko mi karhi ni kula na mina ni wu tlanga na sweswi na sweswo ni a n'wi rhandza swinene.

Ku hlohlotela vanhu va ematikoxikaya leswaku va tlanga ntlangu wa bolo ya mavoko vanhu lava va tlangaka ntlangu lowuwani va fanele ku famba va fika na le makaya va lemukisa vanhu leswaku ntlangu lowuwani wu kona na vona va wu tlanga.

Ntlangu yo gembula leyi ni yi tivaku wo sungula i ntlangu wa bolo laha u nga kombaka leswaku ku ta wina mani ku tlhela ku va na ntlangu ya ti nambara laha u vhumbhaka leswaku ku ta humelela ti nambara tihi u tlhela ku va na ntlangu wa tihanci laha u vhumbhaka leswaku ku ya hlula hanci.

Xitsutsumi xa ndhuma lexi ni xi tivaka laha Afrika-Dzonga i Caster Semenya i xitsutsumi lexiwani xi tiveka matiko hinkwavo hikwalaho van'wani va matiko ya le handle a va ri na xiphiqo na leswaku a nga va a ri wasati hikanene ke?

Ndlela swilo swa muganga vatswari vadyondzisi ni van'wamabindzu va ndhawu va nga se va nga seketelaka mitlangu ya vantshwa hi yona hikuva va endla leswaku mahelo ya vhiki ya n'wana ya n'wana ku va na mitlangu handle ka loko ku ri nkarhi wa ku tsala xikambelo.

Mitlangu yi dyondzisa vutshila bya nkoka byo tirha hi mintlawa hi ka vanhu vo tala yi tlhela yi endla leswaku vanhu vo tala va kota ku tirha hi mitlawa na ku mi vulavula na vanhu van'wanyana va va kota ku susa tingana ende vanhu vo tani.

Mitlangu leyi ni nga yi bumabumelaka eka mufana wa malembe ya khume mitlangu ya swa tidyondzo leyi nga ta pfuna ku aka byongo bya yena.

nchumu u fanele u tiva leswaku u fane va mi wisa swiphemu swa mune kumbe ku fambisa swiphemu swa munhu u swi yisa e ximatsini.

Mitlangu yi na mpfuno swinene eka miehleketo ya vana va xikolo hikuva mitlangu yi kota ku pfuna vana ku ehleketa na ku va pfuna ku kota ku hlangana kumbe ku vulavula na vana van'wana.

Swi nga kurisa hi ku famba ri karhi ri tlanga kumbe ku lemukisa matiko laman'wani hi mitlangu leyi nga kona eAfrika-Dzonga.

Mitlangu ya pfuna swinene leswaku vana va ta kota ku vulavula na van'wani mitlangu yi pfuna swinene leswaku vana va ta kota ku vulavula hikuva van'wani vo tala va na tingana kambe hi ku tinghenela ka swa swa swa mitlangu a va ha vi na tona tingana va va na ku titshemba.

Vutiolori byi na nkoka swinene eka timhaka ta swa vutomi hikuva ti endla leswaku swirho swa miri wa hina swi tshama swi hlayisekini.

Swi khumbe kahle ikhonomi swinene hikuva ku sukusela lo ku ve na World Cup vanhu vo tala va tshama va karhi va endza laha Afrika-Dzonga van'wani se manjhe va tshama kona.

Mitlangu yi pfuna kahle ngopfu hi ku aka vuxaka bya vantshwa hikuva hambi ku ri mina ni na vanghana ni nga na vona ni nga va endla hi ku va hi hlangane hi swa mitlangu loko ha ha tlanga exikolweni khale.

Xilo lexinene lexi munhu a nga navetisaka eka xona bindzu ra yena tanihi muntshwa i tipulatifomo to fana na Facebook, X kumbe WhatsApp hikuva hi laha vanhu lavantshwa va nga tala kona kumbe laha va tshamaku va ri kona hi masiku or-o hi tiawara na timinetse ta siku hi minkarhi yo tala.

Swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava swi khumba vantshwa hi ndlela ya kahle swinene hikuva vantshwa vo tala va kota ku tiva tindhawu hikuva va tinghenelerise eka swa mitlangu.

Milawu yo tlanga bolo ya mavoko leyikulu hileswaku a wu fanelangi u yi tlanga hi milenge.

Xihoxo xa mina lexi ni nga xi dyondza a ku ri ku ni nga fambi vusiku hikuva ni fambe vusiku ni ya hlangana na nghozi laha a ni fanele ni teke nkarhi wa mina ni ya tlanga bolo loko ni heta ku tlanga bolo ni ya kaya.

I mihleketo ya kahle swinene hikuva vanhu vo tala va rhandza ku xava swifaniso swa ntumbuluko va ta veka etindlwini ta vona nakona ti website to kota ku vekela swifaniso swa wena ti tele ngopfu.

Swa pfuna swinene hikuva u kota ku lemukisiwa na ku dyandza hi mahanyelo ya van'wani vanhu laha va tshamaku kona na ku kota ku vona leswaku vanhu vo tala va hambanile swinene laha emisaveni.

Nkoka wa mphikizano wa swa mitlangu eswikolweni i wukulu swinene hikuva vana vo tala va na ku tsaka loko ku fika nkarhi wa mphikizano wa swa mitlangu.

Vurhangeri byi na nkoka swinene eka ku pfuna xipano lexaku leswaku xi hlula hikuva vurhangeri hi byona byi taku na maqhinga yo kota ku byela vatlangi leswaku va tlangisa ku yini ku kota ku va ta kota ku wina.

Ti-platform letinene to endla mali hi ntirho wo ti tsakisa i ti-platform to fana na TalkTag na tin'wani to hlaya ti nga ta eka inthanete.

Mindhavuko ya ndhawu na swiyenge swa ndhavuko ku fana na vuyimbeleri na ku cina na swakudya swi na nkoka swinene leswaku loko vanhu la va nga tshameki kona kumbe lava va taku va huma ematikweni mambe va ta eka n'wina va kuma swilo swo hambana na laha va humaka kona.

Mintlhontlho yi kona swinene hikuva yin'wanyani mindhavuko a yi tolovelekangi nakona loko wo yi vona ro sungula u twa u nga tshembi leswaku himpela swilo leswiwani swa endleka ematikweni yan'wani.

Swiendleke swa mitlangu ya matiko ya misava swa pfuneta swinene na ku antswisa ndlela leyi matiko man'wani ma langutisaka Afrika-Dzonga hi yona hikuva va kota ku vona swilo leswi a va nga swi voni Afrika-Dzonga hi rin'wana ra matiko lawa ya nga na mindhavuko yo tala yo hambanahambana.

Swi na nkoka swinene hikuva swi endla leswaku vantshwa vo tala va ti humesa eka eka ku nwa mabyalwa na ku tirhisa swidzidziharisi.

Mitlangu ya hunguta swinene xiphiqo xa ku va munhu a nyuhela ku tlula mpimo hikuva loko u ri eka swa mitlangu u kota ku endla vutiolori lebyi endlaka leswaku miri wa wena wu nga vi ngopfu.

Nkoka wa mhaka ya mimphikizano ya mitlangu eswikolweni i wukulu swinene hikuva vana va xikolo vo tala kuma ku titshemba or-o ku loko ku fika swa mitlangu leswi swi endla leswaku va kota ku tirha kahle eka tidyondzo ta vona.